Izinkomo uma zigonyiwe nge-conditioner yokuvikela isikhumba, ziyasizakala kakhulu uma zisemadlelweni kakhulukazi ebusika noma zihamba emazolweni azibi nalutho, zihlala ziqinile.

Izimakethe ezingadayisa ukudla okwenziwe ngenkomo kuningi kakhulu, kakhulukazi uhlobo lwezinyama, inyama ebomvu, inyama yeminzi mithi, inyama ye-wors.

Izinkinga ezivamile ngingasiza kakhulu ukuthi izitshalo zami ngizitshale ngendlela okuyiyona ngizinakekele, ngizichelele kakhulu.

Indlela ye-hydroponics iyasiza kakhulu ngoba awufaki izinto eziningi ezingamakhemikhali. Izitshalo zakho uyazeseka ngenhlabathi uzichelele kakhulu.

Ukusetshenziswa kukamanyolo kumakhemikhali kunomthelela omubi emhlabathini ngoba kuba namandla kakhulu ezitshalweni, kuyazibulala kakhulu.

Ukwehla kwezinyosi zehliswa ukuncipha kwamahlathi ngoba zizwana nendawo engamahlathi eba nemigodi. Izinyosi ziye zihlale ngaphansi nasematsheni, manje imvelo ayisanakwa kanye ne-climate change isibhilite kakhulu esikhathini samanje.

Ukubaluleka kwezinyosi ziyasiza kakhulu ukukhiqiza uju olusiza ngisho ukwenza imithi yokugula yokukhwehlela kanye noju lokuphuza.

Yiziqubuqubu kanye nezimfinyezi izona uma zingene esitshalweni sivele sinqumeke sibune.

Yebo, ngicabanga ukuthi kuyindlela entsha, nokuthwala, nokuthola ulwazi olusha oluzokwenza ukuthi imikhiqizo ihlale isikhathi eside enhlabathini ingabuni.

Ukuchelela epulazini kunomthelela omuhle ngoba siyakwazi ukukhiqiza amagilebhisi amaningi ukuze nasezitolo sibe nomkhiqizo omningi wojuzi abenziwa ngamawayini kanye neziphuzo zokucima ukoma.

Leyo umbono omuhle ozowenza izivakashi ziheheke ozobona lapho okuqala khona ukwenziwa iwayini, and zizothola ulwazi oluningi ukuthi kuze kube yiwayini kusuke kuqale kuphi.

Abalimi kumele bezame ukufunda kabanzi ngokufaka ukudla emathinini nokuqandisa ngoba isimo sezulu sesiguquguquka njalo kulimale kakhulu izinto eziningi kube nomonakalo.

Kubalulekile ukugcina uhlobo lothile lendwangu ngoba ziyasiza kakhulu ezintweni eziningi noma kungena ubusika, siyakwazi ukuthola izingubo zokunetha manje kubalulekile ukugcinwa kwazo ngendlela efanelekile.

Abalimi abasemakhaya bengasiza kakhulu ukubamba iqhaza emnothweni ngokutshala kakhulu ngoba abantu basemakhaya banezindawo ezinkulu, uma betshala kuzosiza kakhulu lokhu ukuthi imikhiqizo yabo idayiswe ezitolo bese umnotho walapha ezweni lethu uya ngokuthuthuka, ngokuthuthuka, kancane, kancane. Emakhaya ibona abane thuba elihle lokutshala ngoba nemimfula ikhona mayelana namanzi okuchela, ukuthi u-agriculture ubaxhase ngezinsizakusebenza.

Into engingayenza uma sengiwumlimi omkhulu edolobheni ngokohlelo lwe-hydroponic, ngingacela uxhaso u-agriculture ngifune isiqeshana sendawo bese benginikeza owaya ngikwazi ukutshala izitshalo zami zivikelekile, zingatholwa yilanga. Ngisebenzise kakhulu ngomhlabathi ovundile. ngifune izindlela zokuxhuma amanzi zicheleleke kakhulu.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kuyasiza ukuvimbela ukuwohloka komhlabathi, njengokuthi nje utshale kahle ubhontshisi wakho, nokolweni, kanye nommbila bese u-check-a isimo sezulu ngaleso sikhathi ukuthi sizobe sikanjani ukuze izitshalo zakho zingafi zisengadini zingangenwa izinambuzane.

Sawubona wePhumlani. Ngoba ufuna ukuba ngumlimi, ingabe ukulungele yini ukulahlekelwa inzuzo yakho uma kuqhamuka i-climate change? Ngoba ukuguquguquka kwesimo sezulu kwenzeka noma yini, kutholakale ukuthi usuyalahlekelwa lapho. Unawo yini amanzi anele ukuchelela izitshalo zakho? Umhlabathi wakho uwuhlolile yini?

Uhulumeni ukuthi lapho abalimi abatshale khona, azame izindlela zokufaka izinjini zamanzi, kube namanzi ambiwa phansi azosiza ukulekelela kakhulu. Uma kuqala isomiso, amanzi sizowadonsa phansi angene emathankini. Lokhu kuyosiza kakhulu ukuthi izithelo zingashi zikwazi ukuphila.

Ingozi engaba khona ukutshala umoba endaweni eyisomiso ukuthi uma kufika amaqubulo omlilo, lowo moba uzosha ubhubhe kakhulu umoba, kanti uyasiza ukusikhiqizela ushukela.

Ukuthi izitshalo zami ngazi ukuthi zidingani uma kuzoba nokuguquguquka kwesimo sezulu, kube khona izinto engigoma ngazo izitshalo zami.

Ezolimo zinegalelo elikhulu kakhulu lapha eNingizimu Afrika ngoba ukutshala sekuyiyonanto ehamba phambili esiza kakhulu ekulekeleleni umnotho wezwe lethu.

Yebo, bengingayidlulisela ingubo yovolo esizukulwaneni sami. Lokho kuyohlala kuyisikhumbuzo ezinhlizweni zabo ukuthi ugogo wayenale ngubo.

Abalimi indlela okumele beyisebenzise kumele bezame ukutshala ezindaweni ezingamaqele. Izindawo ezikanjalo, noma kufika isimo sezulu azikhahlamezeki.